Mazwifhi ane a vhonala sa ngoho ndi uri u ita khadio nnzhi ndi yone nḓila khulwane ya u fhungudza mapfhura muvhilini. Maphilisi kana dziphilisi dzine dza nga dzi suppliment dza u fhisa mapfhura, dzi ṱuwisa mapfura nga luvhilo kana nga u ṱavhanya ara u si kho bva biko ayo mapfhura ha nga fhungudzee ende zwiṅwe ndi zwa uri u tea u ḽa zwiṱuku uri mapfhura a kone u fhungudzea.

Maga a tsireledzo ane muthu a fanela u a tevhedza musi a tshi ya u gonya dzi thavha ndi uri u tea u ṱuwa a na bammbiri ḽine ḽa vha ḽo nwaliwa dzi nḓila dza hanikei thavhani kana hune a ḓo tshimbila hone uri a kone u ḓivha uri u khou tshimbila kha nḓila ifhio. Na uri u tea u vha o vhoniwa nga vhathu vha hanefho uri o ḓa u ita hiking kana u gonya thavha uri navho vha kone u ḓivha uri hu na muthu kana hu na vhathu vho yaho u gonya thavha. Zwiṅwe zwine a nga zwi tevhelela kana zwine a nga ita uri a ḓitsireledze ndi u ṱuwa na muṅwe ane a nga tshimbila nae wa hanefho kana u vhudza vhathu vha hayani uri u khou tshimbila, u khou yo u gonya thavha.

Ndi zwa ndeme nga vhuṱhogwa ngauri hu na malwadze o fhambananaho, lune ndi zwa ndeme uri muṅwe na muṅwe a dzhie tsheo ya u ḓitsireledza kana yo u kona u tsireledza muṅwe musi hu tshi ḓa kha u ita zwavhudzekani. Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri hu shumiswe zwishumiswa zwine zwa tsireledza muthu kana vhaṅwe vhathu.

Ee ndi zwa ndeme nga maanḓesa zwi tshi ḓa kha vhaaluwa ngauri vhaaluwa vha vha vha si tsha kona u tshimbila tshifhinga tshilapfhu tshine vha ḓo kona u swika vhuongeloni kana hune vha ḓo kona u swika vha ṋamela tshinamelo tsha vha isa vhuongeloni. Na u vhulunga masheleni zwi a vhulunga masheleni kha vhaaluwa, ndi zwa ndeme nga maanḓesa kha vhaaluwa kana kha vhathu vhane a vha khou vuwa zwavhuḓi.

Hai ndi tshi tou lavhelesa kha vhupo vhaa hashu kana vhupo ha hune nda bva hone, a thi vhoni hu na vhathu vhene vha haṱulwa vhaṅwe nga tsheo dze vha dzhia malugana na vhuteamiṱa.

Ee ndi vhona zwo tea ngauri ndi zwa vhuṱhogwa uri vhathu vhene vha khou thoma vhuteamiṱa vha vhe na nḓivho nga hazwo vha ḓivhe na dzi khaedu dza ndisedzo.

Dzilafho dzine muthu a nga dzi dzhia musi o ḓiwana a kha zwa vhudzekani vhu songo tsireledzeaho dzo fhambana, dziṅwe dza dzo ndi vhulwadze ha HIV. Vhuṅwe ndi ya STI na maṅwevho malwadze o fhambananaho ane muthu a nga a wanga musi a sa ḓivhi tshiimo tshawe ende a songo tsireledzea.

Mishonga ine nda i ḓivha muṅwe wawo ndi muri wa mushidzhi ine u tou dzhiwa wa ṱanganyiswa na maḓi u swikela u tshi ita, wa u nambatedza kha hanefho he muthu kana wa u ḓo dza kha hanefho he muthu a vhaisala hone. Muṅwe muri une nda u ḓivha na zwa uri u nga thusa kana muthu a nga shumiswa wone ndi muri wo no u pfhi muringa.

A hu na zwe nda vhuya nda ṱangana nazwo musi ndi tshi khou shumisa vhuteamiṱa, zwine nda tou zwiḓivha nga vhuteamiṱa kha vhaṅwe vhathu ndi zwa uri vho vha na dzi khaedu dzi fhambananaho. Vhaṅwe vho vha na dzi symptoms dzo fhambananaho mivhilini yavho ine vhaṅwe vha litsha u shumisa vhuteamiṱa he vha vho vhu wana dzi kiḽiniki.

Hai ngauri zwiḽiwa zwine vha zwi vha vha zwi wana zwikoloni a zwi fhaṱi maswole a mivhili yavho.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri muthu a ḓiwane a tshi khou ḽa zwiḽiwa zwi re na mutakalo uri na masole muvhilini a wane mutakalo ende a wane hu na maanḓa. So ndi zwine zwa tea u vha ndeme, ndi zwine na vhathu vho no shuma dsibadela kana dzi kiliniki vha tea u ṱuṱuwedza vha lwalaho malwadze a fhambananaho kana vha khou nwa dziphilisi dzo fhambananaho uri vha ḽe zwiḽiwa zwi re na mutakalo.

Ndi u vha na ṱhoni na u humbulesa uri vhathu vha ḓo ri mini ngauri arali wa sedza kha shango kana kha zwithu zwa fhano maḓuvha vhathu vha tou wanulusa uri muthu u na HIV kana tshitzhili tsha HIV vha mbo ḓivhona u nga vha khou yo u lovha kana vha ḓo fariswa zwiṅwevho.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa ngauri zwi thusa uri na tshitzhili tshetsho tsha HIV tshi fhungudzee muvhilini tshi sa kone u lwa na maswole ane a vha muvhilini ende zwi thusa na kha uri vha sa ḓiwane vha tshi khou kona u wana maṅwe malwadze musi vha tshi khou wana thikho kana dzilafho vhoṱhe, zwi thivhela na zwa uri tshitzhili tshi sa hulele.

A thi thu vhuya nda ḓiwana ndo ḓihwala fhedzi ndo no vhona vhaṅwe vhathu vhaṱuku vho ḓihwalaho, vhane vhathu vha tshitshavha vha ya vha hatula, vha ya amba zwithu zwine zwi si zwavhuḓi na henevho vhathu vho ḓihwalaho vha ḓiwana vha sa koni u tshila na vhathu vha vhupo honovho ngori vha vha vha khou shavha u haṱulwa na u ambiwa zwiṅwevho kana u sedziwa nga nḓila i ṅwevho.

Mushonga une nda u ḓivha ndi u tou aravhela nga muri vhu no pfhi mubibibi.

Ee ndi vhona zwi zwa ndeme uri na vhathu vha tshinnani navho vha ite vha tshi ṱola ndingo dza mitakalo yavho na u kona u ḓivha uri tshiimo tshavho tsha mitakalo tsho ima nga nḓilaḓe.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa u vhudza dokotela dzi tsumbadwadze dzoṱhe dzine u khoy ṱangana nadzo muvhilini dzine a u ngo dzi ḓowela kana dzine a u pfhesesi uri dzi khou dzi khou ḓiswa nga mini kana u vhangiwa nga mini uri na dokotela a tshi kona u u thusa, a kone u ḓivha uri ndi zwifhio zwine a nga ita zwone zwine a nga thusa ngazwo.

Tsha u thoma tshine ndi nga ita ndi u ṅwala luṅwalo na u yo u wana affidaviti kha mapholisa uri ndi kone uri musi na musi ndi tshi swikisa haningei kha dokotela zwi vhe na vhuṱanzi ngori ndo fhiwa mishonga ine yo vha i si yone na hanefho sibadela he nda ḓa nda thusiwa hone nda talutshedziwa uri mishonga ye nda fhiwa yo vha i si yone. Nda ḓi vha humbela uri vha ṅwalele luṅwalo, ndi ḓo kona u ya kha honoyo dokotela, nda ḓikumedzela na vhathu vha muvhuso kana vhahulwane vha sibadela uri hafha he nda thusiwa hone mishonga yo vha i si yone.

Zwine ndi nga ita ndi u yo u gidimela kiḽiniki nda ya nda vha ṱalutshedza zwo iteaho uri ndi kone u tshekhiwa malwadze oṱhe ene ndi nga vha ndo vha ndi sa a ḓivhi kana ndo vha ndi sa ḓivhi zwo ri muthu we nda vha, we nda ḓiwana ndi khou ita vhudzekani naye o vha a na malwadze afhio na afhio, zwine ndi nga ita zwine nda vhona zwi zwa vhuṱhogwa ndi uyo wa ḓitshekisa kiḽiniki.

Ho vha hu tshi shumisiwa na mishonga na uri vhafumakadzi vha dzule kule na vhanna.

Mafhungo ndi a uri vhuteamiṱa vhu tea itiwa nga mufumakadzi fhedzi, vhuteamuṱa vhu ite uri mufumakadzi or musadzi a sa bebe. Vhuteamuṱa vhu ita uri mufumakadzi a vhe na muvhili mu muhulu wo khwaṱhaho.

Ee zwo leluwa ngauri arali muthu a re na tshitzhili tsha HIV a tshi khou wana dziphilisi ende a tshi khou tevhela dzi ndaela dze a vhudziwa dzone nga madokotela kana nga manese, u a kona u tshila na vhaṅwe vhathu na riṋe vhaṅwe ri a kona u tshila naye ngouri a hu na tshanduko khae na kha kha riṋe ngauri na tshetsho tshitzhili tshi vha tshi nga ngomu muvhilini. A thi vhoni hu tshi vha hu na khaedu kha hezwo, ndi vhona zwo leluwa.

Muthu wa hone u dzula o neta, u dzula a na nḓala, u dzula a na ḓora, u ya luza na muvhili zwine a zwi pfhesesei uri mulandu kana ndi mini zwine zwi khou mu itisaho uri a ḽuze muvhili, u ya tetemela.

Ndi zwithu zwinzhi, ri tshi sedza na uri huna fhethu hunzhi ha mutakalo unga dzi kiḽiniki vhune a hu kho ṱhogomeliwa sa fhethu hune ha vhonala ha fhethu ho u fhodza vhathu kana hu alafhiwa vhathu.

Ndi uri musi ndo ya hangei kiḽiniki a thonga u fariwa zwavhuḓi nga uri fhethu he ndavha ndi kho thusiwa hone ho vha hu tshi si tshanga ndi kiḽiniki he nda vhona unga ndo ḓa u fhodziwa.

Nga uri vhathu vhanzhi a vha koni u swikelela kha khetho dza phuraivethe kana kha muta kha u ḓi i wana vha tshi kho uya wana thuso fhethu hune ha tei u badeliwa ngori vha vha vha sa koni u swikelela heyo mitingo.

Dzi khwiniso dzine nda nga vhona dzi tshi nga ita uri kiḽiniki dza tshi tshavha kana dza mahayani dzi shumi zwavhuḓi, ndi u khwinifhadza dzedzo dzi kiḽiniki dza tshitshavha na u ita uri hu na zwi dodombedzwa zwoṱhe zwine zwa ṱoḓea hanefho dzi kiḽiniki, na uri na mishonga i ne ya tea u vha i kho lafha vhathu kana u thusa vhathu i wanale hanefho dzi kiḽiniki.

U nga tikedza khwine dzi kiḽiniki dza mahayani nga u khwinifhadza dzi kiḽiniki na nga u isa vhathu vhane vha shuma kha zwa mutakalo kha dzikiḽiniki dza mahayani uri hu kone u wanala thuso na kha vhathu vhoṱhe vho ḓo dzi kiḽiniki, na u ṋea mishonga dzi kiḽiniki dza mahayani yoṱhe yo fanelaho ine ya tovha ya hone.

U shaya vha shumi kha dzi kiliniki dzi ita uri na vhathu vho ḓaho u lafhiwa kana u thusiwa vhaṅwe vha wane vha si khou kona u thusiwa nga uri hu na shortage kana hu kho vha na vhathu vhanzhi vhane vha kho ṱoḓa u thusiwa ha shaya vhashumi vha hanefho dzi dzi kiḽinikini.

Ee, ndo no vhuya nda lenga tshiḽipi tshifhinga tshi lapfu kiḽiniki nga ṅwambo wa uri hovha hu na vha ongi kana madokotela vhasi vhanzhi.

Ndi vhona unga dzi kiḽiniki dze dzi dza mahayani dzi tea u vha na zwithu zwi shumiswa zwoṱhe zwine na vha ongi vha tea u zwi shumisa, uri na vhashumi vha kone u vha vhanzhi na uri na vhaṅwe vha kone u vha na miholo yono lingana na hanefha tshi tshavhani hu sa to sedza uri ndi dzi ḓoroboni kana ndi mahayani.

Zwi nga thusa nga mannḓa ngauri ṱhahelelo ya vhashumi kha tshumelo ya mutakalo ndi thaidzo lune ha kha vha gudisi kana u gudiswa mishumo zwi tshi nga zwi nga thusa luṅwe ende nga maanḓesa kha tshumelo ya mutakalo.

Ndi vhona unga masiandaitwa a vhashumi uri vho neta kha vhu ndeme na tsireledzo ya ṱhogomelo ya vhalwadze kha dzi kiḽiniki, zwi vha zwi kho i tiswa nga uri u wana vhashumi hanefho kiḽiniki vha tshi kho shuma tshifhinga tshine tsho kalulaho tshine a vho ngo tea u shuma kha tsho zwi tshi kho itiswa nga uri hafho kiḽiniki a huna vha shumi vhanzhi lune zwi kombetshedza vhaṅwe vha shumi uri vha shume tshifhinga tsho lapfha ho.

Ngauri, vhuponi ha mahayani ho ḓala malwadze o fhambananaho ane vhathu vha mahayani a vha tsivhudziwi kana a vha sumbedziwi nḓila ya uri kha kha haya malwadze kana ara hu na muṅwe malwadze a o a ralo vha tea u ḓi tsireledza nga nḓila ḓe, lune zwi ita uri tshi tshavhani ri wane dzi kiḽiniki ho ḓala nga malwadze o fhambananaho.

Dzi khaedu dzine vha sedza musi vha tshi kho yo thusana na vhathu vha lwalaho, ndi u sedza uri oyo muthu zwine a kho lwala na zwo zwi nga mu isa zwi nga mu ita uri a valeliwe na, vha sedza uri vhulwadze vhune ha khou lwala na ndi ha ndeme na kana ndi vhulwadze vhune vhu nga kona uri na matshelo avhe akho ḓivha khwiṋe na.

Zwi nga thusa nga mannḓa ngauri zwi nga fhungudza na uri dzi kiḽiniki hu sa anzela u wana ho ḓala nga vhalwadze, zwa u buka zwi nga thusa uri na musi muthu a sa swike o ima tshifhinga tshilapfhu o lindela u thusiwa.

Ee ndi ḓivha vhathu vhanzhi vhono ṱanganaho na yeyo nyimele, na nṋe muṋe ndo no vhuya nda ṱangana nazwo nda sa thusiwe nga uri ho vha hu na mitevhe milapfu.

Dziṅwe nḓila dzine dzi nga dzi nga thusa u fhungudza muhwalo wo kalulaho wa vhalwadze, ndi u ita uri vhathu vha lwalaho kana vhane vha kho ṱoḓa u thusiwa vha ite zwa u buka uri vha ḓo ḓa sibadela lini kana hanefho kiḽiniki, zwiṅwe zwine zwi nga thusa ndi uri hu vhe na vha shumi vhe ne vha thusa vhathu vho bukaho na vhane vha thusa vhathu vhe ne vha songo bukaho uri mushumo u leluwe.

Ndi tshifhinga tshe ndavha ndi sikho vuwa zwavhuḓi ndi sa koni u pfesesa uri hu kho itea mini muvhilini wanga ndo vuwa u tshi kho soko fhisa, hone nda fhedza ndi songo thusiwa nga uri ndo vha ndo swika u lenga ende fhedzi ndo vha ndo wana hu na maṅwe ḽaini ine yo vha ndapfu lune na nṋe muṋe a thi ngo kona u thusalea, nahone a zwo kwama ḓuvha langa nga nḓila i si ya vhuḓi.

Zwo ḓowelea nga uri u wana dzi kiḽiniki dza mahayani kana kha tshumelo ya dzi tshavha, hu na vhalwadze vhane vho ḓalesa vhane vha kho tea u thusiwa.

Nyeletshedzo dzine ndavha nadzo dza u fhungudza tshifhinga tsha u lindela dzi kiḽinikini ndi dza uri, vha ongi kana vhashumi vha hanefho sibadela kana kiḽiniki, kha vha dzule vho lugisela dzi faila dza honoyo muthu ane vha khou yo muṱola vha kone u ḓivha zwori zwe a dela zwone ndi zwifhio ṋamusi a a tshi dzhena vha mu vhudzise zwoṱhe zwine zwi ngavha zwi kho mu dina u itela uri na vha tevhelaho vha wane tshifhinga navho tsho fanelaho.

Ee dzi nga thusa u fhungudza tshifhinga tshilapfu tsha u lindela nga uri na vha ongi kana vha dokotela vha ḓovha vha tshi khou ḓivha uri nga awara i tevhelaho kana nga awara i fhio vha ḓovha vha kho thusana na vha ongi vhafhio, na uri hanefho kha u buka u ḓo ḓi vha wo sumbedziwa uri u ḓo thoma u thusiwa nga tshifhinga ḓe u swikela nga tshifhinga ḓe, zwi amba uri na ane a kho yo u thusiwa u tea u ḓi wana o no swika nga tshetsho tshifhinga tshe a buka ngatsho.

Ndi vhona hu hone u ṱhogomela ha khwine ngauri kanzhisa vhathu vhanzhi vha vho ḓa vho tshifhinga uri vha swike nga tshifhinga ḓe hanefho kiḽiniki. Musi vha tshi swika nga hetsho tshifhinga ha swika tshifhinga tshi ne wa wana vhathu vha si khou kona u shu u thusiwa nga tshifhinga tsho teaho.

Ndi vhona zwo leluwa nga mannḓa sa izwi hu na dzi kiḽiniki na zwibadela zwine zwa tendelwa uri muvhu zwine zwa tenda uri vha lwalaho honovho vhulwadze vha kono u ḓo u dzhia hanefho dzi kiḽiniki kana zwibadela.

Ndi vhona unga arali hezwo zwithu zwi nga itea ndi khwiṋe vhathu vha Mankweng vha ḓo vha ḓo dinalea, vha ḓo wana vha tshi khou ita dzi mvusuludzuso kana dzi khakhathi ngo kono u ḓivha uri ho itea mini kha uri dzilafho dzavho kana dze dza na mishonga dzo ḓoweleaho dzi sa wanali hanefho na uri ndi u ndi vhona unga zwezwi zwi tsini nau fhela ndi khwine hanevho vhahulwane vha kiḽiniki kana zwibadela vha kwamenisi vha kwamane kana vha ḓivhadzane na vhahulwane vha zwa mutakalo.

Arali ya vala thaidzo ine ya ḓo vha hone ndi ya uri vhathu vhanzhi a vha tsha ḓo kono u wana dzilafho ngauri vhaṅwe vha vha tshi khou kona u shumisa na dzi transport ngauri kiḽiniki i vha yo no vha tsini hune vha ya kona u tshimbila. Vhathu vhanzhi vha ḓo balelwa no wana mishango ya na mishonga yavho ine vha i wana nga miṅwedzi miṅwedzi zwine zwi ḓo itiswa uri hu ḓale tshivhalo tsha vhathu vha lwalaho na vhathu vhane a vha khou vuwa zwavhuḓi.

Hu do itea uri vhathu vhanzhi vha sa wane dzilafho lune zwi sala zwi tshi vho ita uri vhathu vha vhadzulapo vha dinaleye vha pfhe a vha khou fariwa zwavhuḓi, sa izwi mishonga i hu na hu yone ya ndeme i ne ya tea u dzula i hone uri na vha ḓaho na vha lwalaho vha kono u wana thuso nga yeneyo mishonga.

Tshine ndi nga tama uri vhathu vha sedze khatsho ndi tsha uri vha vhathu vha zwa mbekanyamishumo kana vhathu vha zwa mitakalo kha vha tsivhudze vhana vhaṱuku na vhasidzana na vhatukana nga ha malwadze ene o fhambananaho sa vho sa HIV STI na zwiṅwevho na u kona u ḓi ḓivhadza vhaswa na vhana vhaṱuku nga zwithu zwo no nga vhudzekani.

Tshithu tsha ndeme tshine tsha fanela u sedza khatsho ndi u ḓivhadza, ndi u ita uri vhaswa na hanevha vhana vhaṱuku vhane vha nga vha khou ḓivha dzi phuraimari na vhane vha nga vha khoya zwi sekondari vha ḓivhadziwa nga ha mutakalo kana nga ha zwidzidzivhadzi na zwithu zwi no nga vhudzekani na nga malwadze ane a vha nga a wana.

Zwine ndi nga ṋea hoyu muthu ndi u muvhudza uri u ḓi wana u tshi khou ḽa zwiḽiwa zwa pfhushi zwi ngaho miroho na dzi na mitshelo ndi zwone zwine zwi nga thusa na kha mutakalo na sa na sa u ḓi dzhenisa kha zwidzidzivhadzi na u sa ḓi wana u tshi kho ita zwa vhudzekani nga maanḓesa u si na nḓivho nazwo ngauri a u ḓivhi tshine muṅwe muthu kana hanefho zwine unga zwi wana kha zwezwo zwa vhudzekani na u ḓi fara zwavhuḓi no u ṅwa maḓi ane a vha a vhuḓi.

Zwine zwa ita uri zwi mu konḓele uri a wane ṱhogomelo ya tshifhinga tshoṱhe ndi ngauri u nga wana vha tshi kho thoma vha sedzulusa uri tshine tshi khou u mu ita uri avhe na vhulwadze ha tshifhinga tsho raliho ndi mini uri vha kono u wana ṱhogomelo ya tshifhinga tshoṱhe vho no ḓivha tshikhakhisi.

Ndi nga katela na uri hu vhe na fhethu hune vhathu vhane vha itaho appointment kana vho bukaho hu vhe hu vha vha vhe na hune vha dzula hone. Nda dovha nda ita uri na vhana vha tshikolo vhane vha vha khou bva zwikoloni vha ḓa huvhe vhone vhane vha ṱavhanyo u thusiwa na vhane vha vha vha vho ḓisa vhana vhaṱuku hu vhe na vhane vha dzula hone uri hu kone u vha na order.

Vha fanela u u thoma vha ḓivha nga zwa mutakalo na nga zwine zwi nga thusa, vha kono u vhidza tshitshavha uri ḓuvha ḽine vha nga swika nga ḽo ndi ḽifhio, vha kono u ita khunguwelo kha kha tshitshavha.

Zwine ndi nga zwi vhea phanḓa ndi vhaaluwa na vhana vha tshikolo na vhane vho ḓo u thusalea nga malwadze ane a vha a shishi. Ndi zwone zwine ndi nga zwi vhea phanḓa.

Ndi nga vha livhuwa nga u to vha vhudza uri ndo livhuwa ngauri zwine vha khou ita vhuponi hashu ndi zwa zwa mannḓa nga mannḓa lune a zwi ngo ḓowelea kha mipo kana kha vha kha dzi kha tshitshavha zwinzhi.

Ndi nga ṋea nyeletshedzo kha minister wa mutakalo nga u vha sumbedza uri zwine zwa vha zwi khou shotha kana zwine zwa vha zwa vha zwa zwa vha zwa shishi, u vha sumbedza uri zwine zwa zwi ṱoḓa vhuponi kana fhano mahayani ndi zwifhio na zwifhio zwine ra tea u zwi ṱoḓa.

Nyeletshedzo ine ndi nga mu ṋea ndi u to mu sumbedza nḓila na ya uri fhano vhuponi hu shumisiwa nga nḓila ḓe na uri a tshi tho ṱoḓou thusa vhathu ndi zwifhio zwine a nga ita kha vhaaluwa kana vha fhio ndi vhafhio vhane a nga vha ṱhogomela kana u vha u thoma u vha onga.

Ndi nga vha vhudza uri ri khou na khumbelo yo uri vha ḓe vha eletshedze vhaswa nga ha vhudzekani na nga ha uri hu na dzikhombo na malwadze o fhambananaho ane vhaswa vha nga a wana musi vha tshi khou ḓi dzhenisa kha zwa vhudzekane kana kha zwezwi zwi zwidzidzivhadzi zwo fhambananaho.

Ndi vhona unga ndi u khwiṋe u wana goloi ya isa muthu sibadela ngauri kanzhisa ambuḽentse dzi a lenga ende dzi tshi lenga u wana uri honoyo muthu ene ri khou muthusa ha vha zwo no tshinyala.

Zwi amba uri vhathu vhanzhi vha nga si tsha kono u wana thuso sa izwi muḓagasi u tshi shuma kha zwishumiswa zwine zwa shume shuma zwi tshi khou lofha vhathu kana u tsheka vhathu zwithu zwo fhambananaho.

Arali muthu a na nyimele ya shishi ya mutakalo wa muhumbulo zwine zwa itea ndi zwauri zwi ḓo swika hune houḽa muthu a vhaisa na a vhaisa vhaṅwe vhathu kana zwa mu tshinyalela ngauri u vha a sa ḓivhi na ene muṋe zwouri hu khou ṱangahela mini lune na vhadzulapo vha ḓo to vhona unga o to loiwe ende a songo to loiwa hu tshi ḓi to vhori u kho ṱangana na nyimele ine a huna a huna muthu ene anga muthusa lune u sala a tshi vho sia dzikhombo kana a khou ita dzikhombo hanefho hune a vha hone.

Zwine zwa itea arali muthu o wana khombo khulwane fhethu hune a vha ha vha kule vhukuma hune a dzula hone zwi sia hoyo muthu zwo mu vhea kha tshiimo tshine a nga wana nga tshifhinga nyana a si tsheho fhano shangoni ngori arali a tshi dzula kule na hune a nga wana thuso hone u ḓo balelwa u thusalea lune zwi ḓo konḓa.